Okokuqala zingaqhubeka uhlolo lamathalente ukuze zibone ukuthi abafundi banamandla kuphi, njengokugijima, ibhola, ukubhukuda noma eminye imidlalo. Okwesibili, umbono wabafundi abazali nothisha. Ungaba usizo, izingxoxo noma amafomu okubuyekeza angasiza ukuthola ukuthi imidlalo ethile ithakaselwa kangakanani? Okunye, izikole kufanele zibheke izinsiza ezikhona, njengamathoyilethi, izinkundla noma amathuluzi okusebenza. Okunye, ukuxhumana nezinhlelo zomphakathi noma ezemidlalo yangaphandle, nakhona kungasiza ukuthuthukisa umagoli akhona.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingaba nendima enkulu ekuqinisekiseni ubumbano nalapho abantu behlangene besekela iqembu elifanayo, bezizwa beyingxenye yomcimbi omkhulu. Kwakhela umoya wobunye nobuzwe, kungakhathalisekile ulimu, uhlanga noma indawo. Bonke bayahlangana ngenhloso eyodwa, ukusekela iqembu noma izwe labo. Lokhu khuthaza ukuthula nokuqonda phakathi kwabantu ngesikhathi sinye. Imicimbi enje idonsa izivakashi eziningi, kukhuphula ukuthengiswa kwezimpahla, izindawo zokulala, ezokuthutha.

Uma ikhansela lendawo lifuna ukuthula uhlelo lwezemidlalo oluzothuthukisa abantu abasha, ngithanda ukubona kufakwa imidlalo efana nebhola lezinyawo. I-netball, i-athletics kanye nemidlalo yamazwe efana ne-chess. Ibhola lezinyawo i-netball ithandwa kakhulu futhi zifinyelela kalula futhi zifundisa ukusebenzisana nezihlonipho. I-athletics inika ithuba laba abanesiphiwo ekugijima noma ekuqhudelaneni bebodwa futhi iyasiza kwezempilo. I-chess yona isiza ekuqinisekiseni ingqondo, ukuqonda izinqumo, nokucabanga ngaphambi kokwenza.

Yebo, ngake ngazama. Sasebenzisa umdlalo wendabuko owadlalwa emphakathini wakithi. Kodwa sathuthukisa indlela edlalwa ngayo, ngokwakha uhlelo lokusebenza olufaka imithetho yalo, iziqalo zomdlalo kanye nama-video achaza indlela yokuwudlala. Futhi safaka izindlela zokugcina amaphuzu ku-digital scoreboard. Lokhu kwenza kube lula ukuthi bakuqonde ngendlela yesimanje. Kwaba indlela enhle yokugcina isiko kodwa kwenziwa ngendlela ehambisana nobuchwepheshe balezi zinsuku.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi izinhlelo zezemidlalo azibandlululi izingane, ezingaqiile kwezemidlalo, ngokwakha izinhlelo ezihlanganisayo, futhi ezibandakanya wonke umuntu. Esinye isinyathelo esibalulekile ukunika ngemidlalo ehlukahlukene, hhayi, kuphela egxile emandleni omzimba, kodwa futhi efana ne-chess noma i-drama enomoya wokuncintisana. Othisha kumele bahloniphe umehluko ngamanye, ngamunye futhi banikeze amathuba okufunda, hhayi ukuphoqelela ukuncintisana kuphela.